Tliliniki ya le mugangeni wa mina yi kahle ngopfu nakona ya ha ku akiwa, na tinese ta kona ti hlayile nyana titlhela ti kota ku pfuna wun'wana na wun'wana hi nkarhi. Yi tirha vusiku na nhlekani a yi pfali, yi tshama yi basile minkarhi hinkwayo yi na na vamacingelani vo hlaya, u titwa u hlayisekile loko u ri kona.

Ina, switlhavelo swa COVID-19 swi pfunile ku sivela switsongwatsongwana hi tindlela to hambanahambana. Swisirhelerile vanhu leswaku va nga khomi mavabyi yo tika. wi hungutiwile ku hangalaka ka xitsongwatsongwana, leswi swi endla leswaku xitsongwatsongwana xi va na matimba lamatsongo yo hangunuka. Swisirheleli vanhu lava kuleke ni lava va nga na mavabyi lama nga tshungulekiki. Switlhavelo swi ve ni xiave lexikulu eku lwisanani na COVID-19, ku pfula misava ku hlayisa vutomi ni ku hunguta vusweti.

Ku tika ka muntshwa swi nga khumba ngopfu mhaka ya yena ya tidyondzo ngopfungopfu loko a nga ri na nseketelo lowu eneleke wa ndyangu, xikolo kumbe vandla. Hi leti tindlela leti ku tika ku nga khumbaka tidyondzo ta muntshwa, ku pfumaleka ka nkarhi wo hlayisa dyondzo, ku tala ku khatariwa hi mianakanyo ku cinca ka miri ku tshama a karhele, ivi a tsandzekaka ku hlaya tibuku no endla ntirho wa xikolo na nseketelo wa swa timali.

Hi mavonelo ya mina leswi swi nga vanga vuyelelo wo tika swinene, leswi swi nga onha ka vutomi bya vona, vuswikoti bya vona byo ti endlela swilo, ni ndlela leyi va hanyaka ha yona na van'wana. Swi nga va khumba hi tindlela leti landzelaka, ku titwa va nga ri na nkoka, ku karhala hi miehleketo, ku ti hambanisa na vanhu, ku onha ka vutshila byo dyondza hi ntirho, ku engeteleka ka swiphiqo swa vutomi ku tikeriwa hi rihanyo ra miri.

Ku tirhisa nayiti nkarhi wo leha swi nga endla ku wa xisati a hetelela a nga ha bebula emakumu, nakambe swi nga endla ku a ya masikwini nkarhi wo leha ku tlula mpimo, nkarhi wun'wani swi lava a ze a ya xibedhlele, a nga chela mirhi hi ntamu, ku kala wa xisati a nga ha yi masikwini, ku va na mavabyi ya marhambu swi nga teka nkarhi ku ve ni wa xisati a kota ku khoma khwiri nakambe kumbe a kota ku ti rhwala nakambe.

E-e, vanhu vo tala a va yi tekelanga enhlokweni mhaka yo fambela kule hi nkarhi wa COVID-19 naswona swi vange mitlhontlho yo tala eka ku lawula ku hunguta ku hungula ka switsongwatsongwana, leswi a swi endla hi ku pfumaleka ka vutivi lebyi heleleke, ku karhatiwa hi ku pfala ka tindhawu, ku pfumaleka ka ku lulamisiwa ka vutomi ku navela ku hanya vutomi lebya khale a byi hanyiwa.

Ina, ku kota ku ti tirhela na ku tihlayisa i swa nkoka ngopfu eka, eka munhu loyi a nga na vutsoniwa hikuva swi n'wi nyika xindzuti ni xichavo xa vanhu. Mfumo wu na xiave lexikulu xo tiyisisa leswaku vanhu lava va kumaka mikateko, leyi ringanaka ni leya van'wana leswaku va tirha va hanya vutomi lebyi tikeke xikongomelo. Hi mavonelo ya mina hileswi swi nga endliwaka hi mfumo ku pfuna vatsoniwa leswaku va tiyimela, ku nyika ntirho ni ni matirhelo lama fambelanaka na vatsoniwa, ku nyika swikolo ni vadyondzi leyi pfunekaka, ku nyika switirhisiwa swa ntirho.

Vanhu lava hanyaka na vutsoniwa va langutane na ku pfumaleka ka switirhisiwa leswi lavekaka, ku khomiwa hindlela yo hambana, ku nonohwa ka ku fikela ntirho, ku pfumaleka ka vudyondzi lebyi ringaneke, swiphiqo swa rihanyo, ku pfumaleka ka mindzwalo yo ringana.

Ku va mutimeri wa ndzilo swi lava matimba ya miri, mianakanyo ya kahle, ku tiyisela ni vuswikoti byo hlamula hi xihatla. Leswi i swilo leswi nonohwaka ngopfu eka ntirho lowu, ku langutana na khombo siku na siku, mintirho ya mirhi leyi tikaka, swiyimo swa xihatla, ku langutana ni ku lahlekeriwa ka vutomi, ku tirha hi mixo, vusiku ni loko ku ri ni swiyimo swo tika.

Loko hi vulavula hi leswi swa antswa ku swi languta hi matlhelo mambirhi, matlhelo ya ndhavuko na matlhelo ya vumunhu ni ntshunxeko wansati. Hi matlhelo ya ndhavuko swi nga katsa ku hlayisa xichavo xa ndyangu, ku sirhelela xichavo xa wansati, kutani a nga voniwi a endla swiboho swa nkoka a ri yexe, ku ehleketela leswaku a nge swi koti ku endla swiboho leswi tlakukeke a ri a nga ri na wanuna. Mavonelo ya vumunhu ni ntshunxeko ya wansati, hi ku ya hi ntshunxeko wa ximunhu wansati u ni lunghelo ro hlawula nkarhi ni ndlela leyi alavaka ku aka vutomi bya yena hi yona. Mavonelo ya mina i ku wansati u fanele a tlhela a tlhela a nyikiwa ntshembo ni matimba yo hlawula vutomi bya yena.

Ndzi nga n'wi vutisa swivutiso hindlela yo rhula handle ka ku n'wi muavanyisa ku nga leswi landzelaka, xana a wu swi tiva leswaku u tikile ke, u swi tive rini leswaku u tikile, i yini u nga xi endla loko u ta kuma ku u tikile, u ehleketa leswaku tatana wa n'wana i mani, xana u vulavule na mani hi matikelo ya wena, xana u titwa njhani hi ku tika ka wena, xana u nga rhandza leswaku hi nga ku pfuna njhani?

Ina, vusweti bya hoxa xandla swinene eka vubihi emirini ka vana lavatsongo, naswona leswi swi seketeriwa hi vumbhoni byo huma eka swa rihanyo, swa dyondzo ni swa nxaxamelo wa tshamiseko wa vutomi. Hi leti tindlela leti byi hoxaka xandla hi yona, vana lavatsongo lava hu lava hanyaka etindhawini to pfumala swilo, va tala ku pfumala swakudya swa nkoka leswi endlaka miri wu kula kahle, ku pfumaleka ka vuswikoti byo fikela, byo fikela vutshunguri, ku pfumaleka ka vurhangeri bya rihanyo, ku hanya etindhawini leti nga riki na tshamiseka.

Hi leswi vatswari va nga swi endlaka, ku lunghisela swakudya swa le xikolweni hi vutlhari. Vatswari va fanele va hlawula swakudya leswi nga na nkoka loko va lunghisela xikhafuthini xa vana, ku dyondzisa vana nkoka wa swakudya swa kahle, ku langutisa leswi vana va swi dyaka, va nga vutisa vana leswaku va dyile yini exikolweni. ku hlanganyela na xikolo ku va xikombiso lexinene eka vana. Vatswari va fanele va dya swakudya swa nkoka na vana ekaya, hikuva vana va dyondza ngopfu hi leswi va swi vonaka eka vatswari.

Hi lawa magoza lama nga vekiwaka ku endla tindlela ta tinghozi ti tiveka kahle, vanhu va le madorobeni na le malokishi va fanele va dyondzisiwa leswaku tindlela leti lavekaka ngopfu hi nkarhi wa tinghozi, ku pfuxeta miringo ya ndlela, ku pfuna ku ku ku kurisa tindlela to nghena eka tindhawu to tika, ku dyondzisa vaaki, ku endla mihlangano ya mahungu leswaku vaaki va dyondzisiwa leswaku ku siya ndlela hi nkarhi wa nghozi swi ponisa vutomi, ku pfuna ku lemukisa vanhu leswaku ku cinca ndlela loko ku ri na sayirini i mfanelo wa vatirhela mfumo, ku tirhisa timovha le ti ntsongo ta ndzilo.

Loko mhaka ya swifunengeto yi sungula a yi nga ndzi khomangi kahle, hikuva a swi nga tolovelekangi, nakona mikarhi yo tala a swi tika ku tikuma ndzi yi mbarile, a ndzi tala ku yi rivala endlwini loko ndzi ya etindhawini. Kambe hi ku ya ka nkarhi a ndzi swivona ku swifunengeto i swa nkoka, hikuva a ndzi hlayisa rihanyo ra mina. Swi ndzi tekerile nkarhi wo hlayanyana ku swi tolovela, kambe ndzi hetelela ndzi swi kotile. Hambileswi van'wana a va nga switsakeli ku mbala swifunengeto a ndzi titwa ndzi nga hlayisekanga loko ndzi ri kusuhi na vona.

Hi leti tindlela leti nga tirhisiwaka ku tsundzuxa ku tsundzuxa vadyuhari ku tsundzuka ku teka mirhi ya vona hi nkarhi, ku tirhisa bokisi ra maphilisi ku nga bokisi leri nga na timbitlo ta masiku na mikarhi, ku tirhisa swikhumbutelo kumbe switsundzuxo. Loko va ri na foni, ndzi nga va pfuna ku vekela alamu ya masiku hinkwawo, ku khoma maphepha ya nkarhi wa miri, ku tirhisa mirhi leyi hlanganisiweke hindlela yo olova. Van'wana va kombela mirhi leyi tekiwaka kan'we hi siku tanihi ndlela yo olovisa swilo, ku seketela hi va ndyangu.

Swi olovela vanhu ku pfumela mimpfuno leyi nga riki ya xiviri ya rihanyo hikokwalaho ka swivangelo swo hambanahambana, leswi katsaka swilo swa ntlhavelo wa miehleketo, vuswikoti bya timali, ku lava ku hanyisiwa hi xihatla. Ku va nga vulavurisani kahle ni va ni va tsakisani va rihanyo hi leswi landzelaka, ku chava mavabyi ni ku lava ku horisiwa hi ku hatlisa, loko munhu a vabya ngopfu hi mavabyi lama nga hundziki hi ku olova a nga sungula ku lava minzo yo hatlisa, ku pfumaleka ka vutivi bya rihanyo, vanhu vo tala a va swi tivi leswaku miri wa munhu a wu horisiwa hi ku hatlisa, ku tshemba ngopfu swilo leswi kombisaka vuyelo hi ku hatlisa, ku pfumela hikwalaho ka ku karhateka.

Ndzi vona onge va fanele va ya va ya va ya evuhlayiselweni, hikokwalaho ka ku va se va dyuharile ku veni va nga ti endlela swilo hi vona voxe. Ene vana lava nga va va nga na vona swi nga endleka leswaku va fanele va ya emintirhweni, ivi vona a va nge vi na vana na va ku sala na vona va va hlayisa, leswi i swa nkoka leswaku va ya evuhlayiselweni va kota ku hlayisiwa minkarhi hinkwayo.

Vatsoniwa lava va nga emakaya va langutana na swiphiqo swo tikeriwa ku fika xibedhlele hi ku olova, no ka va nga kumi leswi va swi va swi lavaka hi nkarhi, no ka va nga kumi sapoti leyi va yi va yi need-aka minkarhi hinkwayo. Leswi swi endla leswaku va xaniseka nakona va nga ti voni va ri va nkoka endhawini.

Vana lava va nga tsoniwa etindhawini ta le makaya, hi xitalo a va kumi ku fikelela dyondzo hikokwalaho ko kala swikolo swa vanhu vo pfumala. Tindhawu to tala ti na swikolo leswi swi nga swa vanhu vo pfumala ntsena, kambe emakaya swa endla leswaku swi nga ri kona na kona eswikolweni leswi swin'wana na swin'wana swa endla leswaku va va ala leswaku va ya nghena na vana van'wani, hikokwalaho ka ku pfumala kumbe ka ku hambuka ka vona.

Ina ku tlhaviwa ka ku sivela COVID-19 ndzi vona onge swi hlurile, hikuva vanhu vo tala loko va tlhaverile xitsongwatsongwana a xi kala ku kala xi nga ri na matimba, hambi xo nghena mirini a xi tlhela xi famba. Kambe loko xo kuma u nga tlhaveriwanga a xi a xi tikuma xi ri na matimba, ene nkarhi wun'wani a xi a xi kota na ku ku dlaya.

Maendlelo yo vanhu va nga chavi ku kuma mavabyi ya HIV i i i mhaka yo ka yi nga tshamisekanga, hikuva ku teka maphilisi a swi nandziki, nakona wa kota munhu ku tlulerisa wun'wani loko loko o ze a khoma HIV. Van'wana a va swi rhandzi ku ya xibedhlele va ya landza maphilisi, hikokwalaho xitsongwatsongwana xi vuya xi va dyeketela xi tlulela ka AIDS.

Ku cinca ka pholisi loku nga antswisaka mpfuneto wa wa timali eka vanhu lava nga tsoniwa, i ku veni vanhu lava nga tsoniwa na vona va thoriwa laha va nga ka va nga ka va nga kotaka kona, na ku ya mahlweni va kuma mali ya mudende. Lava va nga vatsoniwa va va ri na na ndyangu va engeteriwa mali ya mudende, hikuva ka ka nkarhi wun'wani va fanele va hlayisa ndyangu wa vona hi mali liya yitsongo va yi kumaka, tanihiloko va nga koti ku ya ntirhweni va ya kota ku tiyimela.

Vanhu va rimbewu ra xinuna ndzi nga va hlohlotela hi tindlela leti landzelaka, leswaku rihanyo ra vona i ra nkoka leswaku va tshama va ri tiva minkarhi hinkwawo, a swi fanelangi va chava ku ya etitliliniki ku ya ti kambela leswaku rihanyo ra vona ri njhani, a ku na xipoyilo eka sweswo.

Nkoka wo hlonipha nomboro ya xihatla, hileswaku loko vanhu vo tirhisa nomboro leyi ku fona ku nga ri swilo swa xihatla na loko ku ta va na swa xihatla, maphorisa a va nge khomi foni va hleketa leswaku a hi swa nkoka leswi va fonelaka swona, hi ndlela leyi vanhu a va fanelanga ku tirhisa nomboro ya maphorisa hi ndlela leyi nga faneriki.

Vathori va fanele va tika vatirhi va vona swikongomelo swa nkoka leswi kombisaka leswaku mintirho ya vona i ya nkoka, nakona va fanerile ku ti hlayisa, leswaku va kota ku ya mahlweni va tirha va hlayisekile va kota.

Ina ndzi tshama ndzi vona munhu a basisiwa endzhaku ka khombo, leswi ndzi nga swi vona a ku ri munhu wo loveriwa loyi va nga n'wi tlhavela mbuti ivi va n'wi hlambisa hi ngati ya yona.

Leswi swi nga antswisaka vutomi bya vatsoniwa etindhawini ta le makaya i ku veni vatsoniwa va va endlela swikolo swa vona leswaku na vona va titwa va amukelekile endhawini. Na ku va endlela swilo swa vona leswi swi nga ta va enerisa na leswi swi nga ta va endla va ri va titwa va ri va nkoka emugangeni. Va titwa va amukelekile na vona.

Ina swi hungutile ku hangalasiwa ka xitsongwatsongwana, hikuva vanhu loko a va ya emitirhweni hi ku tala hi laha a va ta kuma xitsongwatsongwana hi kona, hikuva a va ta tirha vatele va ri ka ndhawu yin'we va va va nga vi na social distancing. Ku hungutiwa ka ku veni vanhu va ya emitirhweni swi pfunile ngopfu, hikuva na le mapatwini kumbe ti thekisini kumbe mabazini na le swibedhlele a ku nga tali hi ntamu. Leswi a swi nyika vanhu ndhawu exikarhi na le xikarhi.

Vuvabyi bya miehleketo lebyi ndzi byi tivaka i ADHD laha byi khomaka vana lavatsongo hi xitalo. Laha vana va nga va nga lawulekeki loko va ri na vuvabyi lebyi, a va yingisi na le xikolweni a va koti ku tlanga na vana van'wana.

Vanhu lava nga n'wekeki maphilisi hi ndlela ya kahle, ndzi nga vatsundzuxa leswaku xitsongwatsongwana lexi philisi ri dlayaka xona xi ta ya mahlweni xi kula hi ntamu loko va nga teki maphilisi ya vona. Na kona leswi swi ta endla leswaku va default-a leswi ku nga ku nga mavabyi lamakulu loko u nga n'wi maphilisi, leswi swa endla na leswaku munhu a lova.

Vukorhokeri lebyi simekiweke ekaya, byi hakeriwa hi ndzindzakhombo hikuva mfumo eka eka nkarhi lowu a wu pfuneti. Kambe ku pfuneta ndzindzakhombo hi xitalo ku nga vaakatiko lava nyikelaka nkarhi wun'wani, ku fana na timpahla ta khale kumbe swakudya leswi va nga swi tirhiseki.

Muphakeri wa nhlayiso wa le kaya la tshembekaka u nga mu hlawula hi ndlela leyi, u nga hlawula munhu loyi a nga na mbilu ya kahle kumbe a nga na ntwela vusiwana, munhu loyi a nga na moya wale hansi a kotaka ku tirhisana na vanhu a rhandzaka vanhu.

Vanhu va nga seketela hi tindlela leti ku lwisana na vuhlawuhlawu bya vatsoniwa, va nga endla leswaku vatsoniwa va titwa va va hlawulekile va tlhela va va amukeleka kun'wana na kun'wana laha va nga kona. Ku nga vi na ntwelavusiwana loko munhu a vona munhu loyi a nga na vutsoniwa, hikuva va titwa va tsongahatekile hi ndlela yeleyo, nakona va titwa va nga amukelekanga etindhawini to tala.

Loko rihanyo ra mina ri ri ekhombyeni ndzi nga va byela vatswari va mina, hikuva hi vona ndzi nga tshemba vona ene va nga ndzi pfuna minkarhi hinkwayo. Loko ndzo byela vona ndza swi tiva swa ku, swa ku tala swi nga lulama. Hikokwalaho ndzi nga va byela loko ndzi ri ekhombyeni ra mavabyi.

Ntshikelelo wa tintangha wu endla leswaku vana lavatsongo va ti nghenisa ka swidzidziharisi, hikuva va vona onge swi le fexenini leswi vanghana va swi endlaka loko va ri karhi va dzaha. Kumbe lava va dzahaka va tala ku jikela lava nga dzaheki hikokwalaho va tikuma se va dzaha, hi ku va lava ku fita in eka swilo leswi endlekaka masiku lawa.

Ndzi vona swi ri swa nkoka leswaku vatsoniwa va holeriwa mudende hikuva van'wana va kota a va koti ku ya emintirhweni hikokwalaho ka vutsoniwa bya vona. Hi nkarhi lowu mudende wu kota ku va pfuna leswaku va kota ku hanya, va titwa va amukelekile nakona va titwa va seketeriwa matlhelo hinkwawo. Leswi swi endla leswaku va tikuma va lava ku ya mahlweni va hanya.

Ndzi vona onge mali ya social grant a yi ringananga hikuva swilo swa durha ku fana na ya vana ku nga five hundred and twenty. Ndzi vona onge a yi ringananga, hikuva u kuma vatswari va nga koti ku xavela vana swiringanelo. Na lava va nga tirheki va kumaka ti-three seventy leyi yitsongo ngopfu hikuva a va koti ku xava nchumu hi mali yeleyo.

Mintlhontlho leyikulu eka tisisiteme ta rihanyo emakaya, i ku veni tindhawu to tala a ti na matliliniki, nakona loko matliliniki ma ri kona ma va ma ri kule na vanhu, leswi swi endlaka leswaku vaakatiko va loloha ku ya matliliniki hikokwalaho ko loloha ku famba. Nakona service ya wona yi va yi nga tshamisekanga ku tala ku va na ti-complain-i, ku a va khomiwa hi ndlela ya kahle hi vatirhi va le titliliniki.

Ntirho lowu muendli wa mirhi etikhemisi a wu endlaka, i ku veni a byela vanhu lavakulu kumbe lava nga landza maphilisi switandzhaku swa swa maphilisi la va ma tekaka, leswaku swi nga endleka swi va khumba hi tindlela tihi nakona leswaku va nga rindzela yini endzhaku ko teka mirhi leyi.

Swivangelo swo va tiphurayivhete health care ti durha, i ku veni ku fanele ku hakeriwa vatirhi eka timali leti va, ma-patient ma hakelaka yona a ku fani na ti-public health care laha ti ti sapotiwaka hi government. Vatirhi va holeriwa hi government kambe eka tiphurayivhete vatirhi va fanele va holeriwa eka mali leyi ti-patient ti tisaka yona hikokwalaho ku durha.

Vutomi bya munhu byi nga cinca hi tindlela to tala, loko munhu a teka maphilisi ya ntshikelelo wa mianakanyo hikuva leswi swi endla leswaku va nga hleketi ngopfu loko va tshamile nakona va hleketa swilo leswi akaka, va nga hleketi swilo swo huma endleleni hikuva van'wana va hleketa no tidlaya loko xiyimo xi nga fambi kahle.

Rihanyo ra mianakanyo hi leri kalaka ri nga tshunguriwangiki ri endla leswaku munhu a hleketa swilo swoka swi nga aki miri na swilo swo huma ndleleni, ni loko a karhatiwa hi swin'wana wa tsandzeka ku vulavula na vanhu. Leswi swi endla leswaku va hleketa ngopfu ivi munhu a twa onge loko a dzaha swidzidziharisi u titwa a ri kahle, leswi swi ni onhaka miehleketo.

Ndzi vona onge ku kayivela ka vatirhi eka tindhawu ta vutshunguri a hi mhaka ya kahle hikuva vatshunguri va fanele va tala ku kota ku pfuna vanhu hi nkarhi. Munhu wa fika exibedhlele nampundzu a vuya a ya famba namadyambu a ri karhi a twa ku vava ngopfu, kambe a kayivela munhu wo n'wi pfuna hikokwalaho ko kala vatshunguri vo hlaya. Leswi swi endla leswaku vanhu va nga tiphini loko va ya exibedhlele hikuva a va swi tivi ku va ta kuma ku pfuniwa kumbe a va nge kumi ku pfuniwa.

Ku dyondzisa vatirhi va rihanyo ku hlayisa hi vutshila mirhi, ku dyondzisa vanhu ku hlayisa mali, ku dyondzisa vaakatiko nkoka byo hlayisa mirhi no yi tirhisa hi ndlela leyinene.

Swilo leswi kombisaka leswaku munhu un'wana a nga ha va a lwisana na ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha, i ku veni a tirha hi matimba leswaku a kuma mali yo ku a xava swidzidziharisi na ku veni a kombisa leswaku u lava ku pfuniwa kambe a nga swi tekeli enhlokweni ku pfuniwa.

Mavonelo man'wana lama hoxekeke mayelana na ku mirhi, mirhi leyi hungutaka ntshikelelo wa mianakanyo i ku veni munhu a rivala swiphiqo swa vutomi bya yena, na leswaku a ta yi nwa vutomi bya yena hinkwabyo leswi kalaka swi nga riki kahle.

Swikholwakholwa leswi ni nga swi twa i ku veni mirhi leyi yi endla leswaku u tolovela ku hanya hi yona, loko u nga phuzanga a wu tshamiseki emiehleketweni leswi swi nga ri ki kahle ku veni u hanya hi maphilisi ya miehleketo vutomi bya wena hinkwabyo.

I swa nkoka ku vika switandzhaku swa mirhi eka madokodela hi ku hatlisa, hikuva loko loko mirhi, mirhi wu nga ku khomi kahle dokodela wa swi kota ku wu cinca hi xihatla kumbe a ku a ku yehlisela dose leyi u faneleke u yi teka. Switandzhaku swin'wana a swi kahle hi ndlela leyikulu laha swi nga ku avanyisaka evuton'wini.

Mbuyelo leyi wu nga va kona i wa kahle ngopfu, hi ku veni munhu loko a twa ku vava a nga ya n'angeni a nga yi tliliniki ku ve leswi a twaka swona swi lava tliliniki, hi ndlela yeleyo n'anga yi nga kota ku n'wi rhumela tliliniki leswaku a ya kota ku pfuneka kona. Handle ka ku n'wi nyika mirhi wa ku veni wu nga n'wi tirheli a hakela mali.

Ina mhaka ya home based care ndzi vona yi yi yi tshamisekile eka vatsoniwa na vadyuhari, hikuva van'wana a va na vanhu vo va hlayisa emakaya leswi swi va tikiselaka vutomi. Kambe loko va ri home based care swi endla leswaku va titwa va ri va nkoka, va titwa va amukelekile na kona va titwa va voniwa.